Gongwe batho ba ka itumela go ja malaba spinach kapa spinach-e sa malaba, se na le tatso e monate ebile batho ba ka itumelela dijo tsa sone.

Ka sekao fa o jala setlhare sa apole, sa ntlha o tla tlhopha gore o tla dirisa peo kgotsa setlhajana se se rekilweng sengwe sa botlhokwa ke gore o tla tlhoka go itse gore nako e o jalang ka yona ke nako ya latlhabula, ke nako e e siameng tota go jala apole. Fa o tlhopha go dirisa peo, o tla tshwanela ke go netefatsa gore peo eo pele fa o e jala pele fa o e tsenya mmung, o tla tlhoka go netefatsa gore o e tlhophe sentle mme o fa bonnete ba gore peo ya gago, e ntle mme morago ga moo o tla epa mokoti o be o tshwanela ke go e lokela o bo o tsenya le mmu o bo o nosetsa gona foo, ke teng foo go ka tswa leungo.

Rooibos ke e nngwe ya dijalo tse di leng thata go di jala, segolobogolo ka tlhokomela gore ga se mofuta wa morogo o ratang metsi a mantsi seo se ka bolela gore o tla tlhoka go tlhoma mogopolo mo mmung o tlileng o jala mo go ona. O ka dirisa motlhaba, mmu o sa rateng metsi, kapa o sa tshwarweng metsi a mantsi, and then jwalo ka peo ya yona e le thata, gantsi ba ba e dirisang go jala rooibos, ba a tle ba kenye peo eo ka mo metsing a bolelo e le gore kgona o ba bonolonyana sona se se tla thusa gore rooibos e kgone go gola. Mo kgweding ya Phatwe ke mo segolobogolo o ka simololang go jala rooibos ka yone e seng ka nako ya mariga .

E mengwe ya melemo ya rooibos e o ka e fitlhelang ke gore rooibos-o ga se tee eo e leng kotsi mo mebeleng ya rona gonne ga e na caffeine, seo se ka dira gore motho a kgone go robala sentle le ga e nole maitsiboa, sengwe gape se ke se tlhokometseng ka rooibos ke gore e etsa gore o lebege sentle mo letlalong ebile yona rooibos e ka etsa gore letshololo le le sa emisitseng le fokotsege, ebile e ka kgona go thusa le bao ba nang le malwetse a go tlhobaela gore ba ikutlwe ba imologile mo nakong yona eo morago ga gore ba nwe rooibos so ke e mengwe ya melemo eo rooibos e na leng le yone.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba gompieno ba kopanang le tsona ke go le boemo jwa go fetoga loapi go o bakang phiso e ntsi, phiso eo e etsa gore go be le dipula tse maatla, dipula tseo di etsa gore di kry-e metsi a mantsi mme seo se ama tsa bone gongwe se sengwe gape e ka nna gore phiso ena e etsa gore go be le ditshenekegi tseo di sa batlegeng tse o di etsang gore tse o di jang di mme sone seo se baka kgwetlho e kgolo mo balemiruing ka tse dintsi dikgwetlho tse balemirui ba kopanang le tsona.

Batho ba le bantsi gompieno ba dirisa dilo tseno go etsa dilo tse di monate tse di jaaka ba bangwe bona ba dira dilo tse di jaaka di dessert-eng tseo re kgonang go di itumelela. Maungo a a omisitsweng re kgona go a dirisa sentle mo dessert-eng tse o re di dirileng gona fa re tsaya e le gore di kgone go etsa tatso e monate e kgonang go itumelela, ke tse dingwe tsa dilo tse matute le maungo a a omisitsweng re di kgona go di etsa.

Lengwe la maungo leo le jalwang lefatshe ka bophara, e ka nna apole. Apole e monate jalo batho ba le bantsi ba e rata, e teng ka mefutafuta, e mela mo setlhareng seo se kgonang go emelana le dipula ebile ga e batle metsi a mantsi gone, fela e kgona go mela le mo go fisang, jaanong apole e ka kgona go ba teng mo lefatsheng lotlhe, go tlaleletsa foo monate wa yone o etsa gore o kgone go e ja mo mosong, mo motshegareng le mo , o kgona go itumelela go e ja, ga e na nako e o ka reng ke tla e ja ka yone, e na le dikotla tse di kgonang go maatlafatsa mmele ebile di le molemo wa rona.

Mmidi, mmidi ke morogo o o jalwang lefatshe ka bophara. Batho ba itumelela go ja mmidi ka gore o kgona go o ja o apeile o fisa, ebile o kgona go dirisetsa go o dirisetsa go dira dilo dingwe. Mmidi ba bangwe ba o dirisetsa go dira boupi mme seo se etsa gore e be morogo o o kgonang go ba le boleng ebile o kgona go dirisiwa ka tsela tse sa tshwaneng.

Di na le seabe se segolo mo temothuong, di dirisiwa thata gonne dithoro di kgona go jewa tsona le mabele re kgona go di ja ebile re kgona go di dirisa go jala maungo a mangwe ka tsone. Dithoro tse dingwe tsa tsone di kgona go bedisiwa mo metsing di nowe e le meriana e kgonang go re thusa. Dithoro di molemo ebile tse dingwe tsa tsone di monate.